Iingozi ezinokujongana nazo abantwana abasebenzisa i-smartphone, ukungena kwizinto ezingafanelekanga, i-intanethi igcwele izinto ezingafanelekanga kunabantwana ezifana namanyala, ubundlobongela, ulwimi olungafanelekanga kunye nezinto ezikhuthaza ukuzenzakalisa okanye ukuzibulala. Abantwana banokufikelela ngokulula kwezi zinto ngabom okanye ngempazamo. Ukungcungcuthekisa kwi-intanethi, i-smartphone zenza kube lula ngabafundi ukuba bangcungcuthekisane ngeintanethi, cyberbullying, ukusebenzisa imiyalezo, amaqonga eendaba zentlalo okanye iividiyo.

Oh kwakunexesha apho ndandinetshomi, ukutsho uba le tshomi inombala omnyama. Njalo sasifika esikolweni abanye abantu bengavisisani nayo ngoba yombala wayo, ngenxa yombala wayo kakuhle kakuhle. Ngoku qho njalo xa ndihamba nayo ndandizawuva abantu bethetha kakubi ngayo. Kwasezifowunini, mhlawumbi sisegruphini , gruphi tshetini yesikolo sasizawuva uba mayeba yena uzama uthetha ngezinto zomsebenzi wesikolo bazawuthetha ngendlela amnyama ngayo. Okutsho uba nakum ayifiki kakuhle loo nto, ngoba xa ndiyicinga yenzeka komnye umntu ifika kakubi nakuye. Izinto ezimbi zizo ezingafunekanga siziphe amandla.

Xa ndifaka iWi-Fi endlini yam ndingathanda ukuba ikwazi ukusebenza kakuhle kwiifowuni eziyishumi ukuya kweziyi-fifteen. Isizathu sokukhetha eli nani ubungakanani bosapho kunye neendwendwe. Eli nani libonelela ngokwaneleyo kubantu abaninzi abahlala endlini, umzi okanye usapho lwabantu abane ukuya kwaba yi-six nokwamkela iindwendwe eziza ngamaxesha athile. Umntu ngamnye usenokuba nefowuni yakhe mhlawumbi nethebhulethi okanye i-laptop. Ukuthintela ukucotha ukuba nenani elifanelekileyo lezixhobo ezithunyiwe, ezixhonyiwe kwiWi-Fi ngaxeshanye ngaphandle kokuba lixinzeleleke kakhulu.

Abantu beli xesha lanamhlanje basebenzisa iifowuni ukwazi ukuthi bathumele imilayezo ngaphandle kokuthetha. Abantu exesheni lanamhlanje bakwazi ukuthi bazifundise ngawo wona la mafowuni ngaphandle kothi kume utitshala ngaphambi kwabo. Abantu exesheni lanamhlanje bakwazi ukuthi bazifundise imisebenzi kwaye futhi babone nezinto ezikwazi uyenzeka ebomini, bazibone apha efowunini. Bakwazi ufumana imilayezo ngoyibona apha ezifowunini. Ezi fowuni zangoku zithuthuke ngendlela ephambili futhi enkulu.

Ndingathanda uba ndinibonise ngale , ngale nto eniyenzayo. Le nto eniyenzayo ayilunganga ngoba kunabantu abayidingayo le Wi-Fi kwaye futhi niyayisindisa ngoba nidlala iividiyo khona apha efowunini nasezikhompyutheni. Nidlala imidlalo futhi niyenza isindelwe le Wi-Fi. Kungangcono uba nidiskhonekthe kuyo ngoba xa ningadiskhonekthi niqhubeka ngodlala ngayo saphalala nje ayinolunga loo nto. Kwaye futhi nenza nengxolo kwaye kunomsindo kwakhona apha. Izawufuneka nidiskhonekthe ke kuyo yona le Wi-Fi okanye ndizawuxelela uprinsipali uba atshintshe iphasiwedi yale Wi-Fi okanye ifakwe .